Kungadingeka azi ukuba unayo iimpahla ezi ezimkhuselayo ukuthi agibele isithuthuthu. Kwaye abe nalaa makarabha othwalwa entloko. Laa makarabha unceda ukuba noba ungawa ngempazamo ungade ulimale entloko.

Iyasichaphazela kakhulu loo nto xa kukho imfazwe yonootekisi ngoba le nto yenza ukuthi singakwazi ukuya emisebenzini. Kweminye imisebenzi abazuyiva le yokuthi kukhona imfazwe yonootekisi. Ke ngoku loo nto ingagqibela sowulahlekelwe ngumsebenzi. Indiphatha kabuhlungu kakhulu.

Mna ngokwam ndingabuyela ekhaya ngoba andikho kude neendawo zeebhasi. Nakhona singaqinisekanga ukuthi emva kwezo yure ezilishumi ibhasi izawuba khona na.

Isihlalo endithanda ukuhlala kuso sesiphakathi ngoba ndiyakwazi ukuthi xa ndizokwehla kuqala msinyane ndenzela ukuba ndingasokolisi bantu ukube ndibe ndicela ukudlula.

Into endiyithandayo ngalo msebenzi wam kukuba ndiyakwazi ukufikisa abantu ngexesha emisebenzini nasezikolweni.

Abakhweli beebhayisekile badibana neendlela ezininzi ezindleleni, abanye bayatshayiswa okanye ibhayisekile igqibele seyigqabhukile. Kuye zinintsi futhi ezinye izinto ongadibana nazo. Mna ngokwam ndingakulumkisa ukuthi hayi ungayithengi ibhayisekile for ukuthi uye ngayo emsebenzini.

Mna ngokwam ndingacebisa ukuba ibhasi nganye ehamba umgama omde ibe nabaqhubi ababini, kwenzela omnye xa seke hambe iiyure ezithile aphumle kuqhube omnye. Ngaloo ndlela nabaqabeli bangaqiniseka ukuba bakhuselekile.

Eyi, ndiviseka kabuhlungu kakhulu ngoba imoto iphinde iyabetheka kulaa mabala avulekileyo kakhulu futhi. Enye into abaqhubi abafani, abanye baqhuba ngobudedengu.

Mna ndingamnceda ukuba ingumntu endiqhele ukuthi ekuseni siqabele sonke iteksi emsebenzini. Ndingambhatalela elo suku yena uzawuthi kusasa xa kethe warayithi andibuyisele imali yam.

Inqwelomoya iyakhawulezisa ukufika kodwa amaxabiso wayo aphezulu. Ibhasi ihamba iiyure ezinintsi kwaye amaxabiso wayo aphantsi kakhulu.

Balulekile laa nto ukuba ibhasi ibambe ixesha ngoba ezinye iibhasi zithi ziphuma ngo-one zigqibele seziphume ngoko ngo-half past one. Ke ngoko iphinde ilibazise abantu abanintsi loo nto.

Eyona nto iba kukuzikhulula ngasese, yeyona nto ibaluleke kakhulu xa xa imisa imoto. Nakhona uchole ukwazi nokusela amanzi ukuba bewephelile emotweni.

Eyona nto inzima ngalo msebenzi kukuthi uhlala elorini, isapho lwakho ulibona emva kwexesha elide ngoba usoloko usemgwaqweni.

Ewe, ukoyika kwenqwelomoya yinto ekhona ebantwini ngoba yona ihambela phezulu. Yiloo nto eyenza uloyiko ebantwini abanintsi, kodwa xa sewuyiqhelile uyawukubona ukuba ayinabungozi.

Laa nto yenza ukuba xa sowungayihambisi imoto yakho ukuba iyojongwa rhoqo ingekwenzela iingozi xa sowuhamba umgama omde apha endleleni. Ukuba awuwajongi amavili ingagqibela sowuxakekile kakhulu okanye sowugqibela ungene kwenye imoto ngempazamo ngokuba awuwabonanga ukuthi amavili awabophiswanga kakuhle.

Ndingaziva ndibuhlungu kakhulu kwaye phinde ndizibuze imibuzo ukuba kutheni udrayiva okanye ikhondaktha ingacaciselanga abakhweli ukuthi hayi namhlanje ibhasi ayinohamba ngale ndlela iqhele ukuhamba ngayo.

Xa ndiziva ndidiniwe ndingayomisa egaraji ndixelele nabakhweli ukuba andiziva kakuhle. Ngaloo nto ndicela ukuba ufowunele omnye udrayiva okanye ndibe ndiphumla kancinci ngoba nee-energy drink azincedi ncam.